Ndi nga mu ṱalutshedza uri mbuyelo dza UIF ndi dza musi u tshi khou shuma, UIF i vha i tshi khou dzhia masheleni maṱukuṱuku kha muholo u ne a u wana hu itela uri musi a tshi fhelelwa nga mushumo, u ḓo kona u wana masheleni ayo uri a ḓo kona u mu thusa uri vhutshilo hawe vhu bvele phanḓa na musi a si khou shuma.

Ndi vhona uri mbuyelo dza UIF dza u beba ndi dza ndeme kha vho mme vhane a vha shumi Afurika Tshipembe ngori, dzi vha thusa u ṱhogomela vhana vha vho, u nga u alusa ṅwana zwi tshi toḓa masheleni manzhi vhukuma, zwi vha thusa uri vha sa pfhe vhuleme ha u alusa ṅwana musi vha si khou shuma.

Ndi vhona u nga a zwo ngo tsireledzea u bannga kha internet, vhunga mavemu a tshi dzulela u wana nḓila ntswa dza u dzhia masheleni nga nḓila i sihoho mulayoni musi vhathu vha tshi khou shumisa internet, u dzulela u vha na nḓila ine mavemu a vha nayo ya uri vha kone u swikelela masheleni a vhathu nga kha internet.

Mutholi oyo u ya kona u ripotiwa kha department ya labour, department ya labour i ḓo kona u kombetshedza mutholi oyo uri ṋee vhashumi vhawe magavhelo ḽa UIF.

Vhatholi vha nga thusa nga u fiḽa dzi fomo hu tshe na tshifhinga vha dzi isa ha UIF uri khumbelo eyo i ṱavhanye i fhindulwe masheleni a UIF a ṱavhanye a bve.

Khetsha ine ya mpha nyeletshedzo ya vhuṱungu vhunga u xelelwa nga muthu ane wa mu funa zwitshi vhavha vhukuma lune wanga ṱoḓa nyeletshedzo ya vhuṱungu uri u kono u ṱavhanya u tanganedze nyimelo ine wa khou ṱangana nayo.

Ya uri kanzhi bannga i nga vha konḓisela u wana masheleni a u renga nnḓu iyo, sa izwi hu lwa u thoma vha tshi khou renga nnḓu iyo.

U ya nga ha nḓivho yanga ndi vhona u nga fhethu hune muthu anga ya hone ṱhoḓiliso nga funeral cover ndi uri u fanela u ya kha vhathu vhane a vhono uri vha na tshenzhemo nga ha dzi funeral cover a vhudzisesa nga khavho uri vha kone u mu eletshedza uri ya khwine ndi ifhio ine ya ḓo mufha tshumelo ine ya ḓo mu takadza

Interest rate ndi tshelede ine ya engedzedzwa nga murahu ha musi wo koloda tshelede, zwi katela na musi wo koloda nnḓu, prime interest rate nga murahu ha musi wo ita khadzimiso dza nnḓu, i ita uri khadzimiso dza nnḓu i dzi vhese nnzhi, dzi ita uri tshelede ine wa vha wo koloda kha nnḓu i vhese nnzhi u fhira ine wo vha wo lavhelela yone.

Thekhinoḽodzhi i nga leludza maitele a u ṱoḓa UIF kha vhashumisi u mona Afurika Tshipembe ngauri, nga u tendela vhashumisi vha tshi ḓadza dzi fomo dzavho nga kha dzi ṱhingo dzavho vha tshi khou shumisa thekhinoḽodzhi zwine zwa ḓo fhungudza dzi line dzine dza vha hoṋe dzi ofisini dza UIF dzine vhathu vha dzi ita musi vha tshi ya u ita khumbelo dza masheleni avho a UIF.

Ndi nga ya banngani, nda ya nda amba na vha bannga nda vha ṱalutshedza uri ndi ḓo vha ndi tshi khou vhea masheleni o imaho nga uri ṅwedzi muṅwe na muṅwe, nda dovha nda ita khumbelo ya uri vha banngani vha mbvalele masheleni ayo uri ndi sa kone u a swikelela, zwi ḓo dovha hafhu zwa nthusa uri masheleni ayo a vhe na dzi nzwalelo sa izwi a tshi ḓovha o valeliwa ngei banngani.

Zwine nda nga ita uri masheleni anga a vhulungee ngeno ndi tshi khou ita zwa forex, ndi zwa uri ndi nga si tende muthu ane a ḓo ḓa a tou mmbudza uri kha ndi mufhe masheleni o imaho nga uri uri a nngitele forex. Zwine nda nga ita ndi zwa uri ndi nga tou ya kha vhathu vhane vha nga gudisa uri zwa forex ndi zwi itisa hani, musi nṋe muṋe ndo no guda uri zwa forex zwi itiswa hani, nda kona u shumisa masheleni anga u ita forex.

Ndi vhona u nga vha tea u wana thuso kha muvhuso vhu nga dzibannga dzi tshi ḓo ṱoḓa nzwalelo zwine zwa ita uri vha ḓo, zwine zwa.

Zwifhinga zwa u lindela zwi ita uri vharengi vha sa vhe na fulufhelo kha khamphani ya dzindindakhombo dza mbulungo vhunga, vha tshi vha vho welwa nga murahu ha u ṱutshela nga mufunwa wavho ngeno dzi khamphani dza dzindindakhombo dzi tshi khou ita zwa u thoma dza lindela zwifhinga zwa u lindelawi. Zne zwa sia zwi tshi khou ita uri vharengi vha sale vha si tshe na fulufhelo nga kha khamphani idzi.

Ee, nṋe ndi vhona zwi zwone zwa khwine zwa uri vhathu vha wane masheleni avho kha dziṱhingo sa izwi zwi tshi ḓo fhungudza mavemu, vhunga ndo no pfhesa zwiṱori zwinzhi zwa musi vhathu vha tshi khou hombokiwa , masheleni avho oṱhe e vha hola zwine zwa sia zwi tshi khou ita uri vha sale vha sina zwiḽiwa ṅwedzi woṱhe vha tou dovha vha lindela ṅwedzi u ḓaho uri vha kone u wana masheleni a u renga zwiḽiwa.

Ndi vhona u nga mbuyelo dza a sa shumi dza UIF a dzo ngo eḓana u badela zwa mutheo zwa vhutshilo vhunga ikonomi ya Afurika Tshipembe i sa khou aluwa nga nḓila yavhuḓi, zwine zwa sia zwithu zwinzhi zwi tshi ḓura. Zwithu zwo no nga zwiḽiwa, zwiambaro, na dziṅwe zwinzhi, zwivha zwi tshi khou ḓura vhukuma. Masheleni a UIF a vha a fhasi vhukuma zwine zwa ita uri vhunzhi ha vhathu vha sa kone u swikelela mutheo wa vhutshilo nga u shumisa masheleni aya.

Hai, u ya nga nḓivho yanga ndi vhona UIF i sa kateli mbuyelo dza mutakalo, ndi vhona UIF i tshi katela mbuyelo dza masheleni fhedzi, zwa mutakalo UIF a i na mbuyelo yazwo.

Maga a ne muthu a tea u a tevhedza musi a tshi wana UIF lwa u thoma ndi a uri u fanela u wana fomo nga kha mutholi wawe, iyo fomo a tshi fhedza u i ḓadza a ṱuwa nayo a ya ofisini dza UIF hune vha ḓo mufha iṅwe fomo ine a ḓo fanela u i ḓadza a haningei, a tshi fhedza u i ḓadza, vha UIF vha ḓo mu dzhenisela masheleni awe nga murahu ha tshifhinga nyana.

Ndi nga ḓiimisela u valela tshelede yanga kha dibosithi yo dzudzanywaho ubva mathomoni a ṅwaha u swika mafheloni a ṅwaha hu itela uri ndi kone u shumisa masheleni anga mafheloni a ṅwaha u renga zwithu zwo fhambananaho.

Ndi ngauri khamphani khulwane kanzhi dzivha dzi na madokotela ane a ḓivha zwine a khou ita, khamphani khulwane huvha hu kale dzi tshe kha u ita zwezwi zwa u alafha vhathu. Khamphani ṱhukhu vhunzhi hadzo hu vhe hone dzi khou tou thoma zwine zwa ita uri vhathu vha sa tou vha fulufhela zwavhuḓi nga matshilo avho.

Ndi vhona unga bannga ndi yone ine ya vhuyelwa vhukuma nga murahu ha musi vho vula dibosithi yo dzudzanywaho sa izwi bannga i tshi kona u dzhia masheleni ayo ya afha muṅwe muthu uyo muthu a kone u vhuisa dzi nzwalelo dzine dza vhanzhi vhukuma, ngeno musi bannga i tshi ḓo vhuisa masheleni kha muṋe wayo i si nga vhuisi nzwalelo dze u ḽa muthu we a koloda masheleni aḽa a wana one.

Musi wo vhea masheleni banngani masheleni ayo a vha a kho wana dzi nzwalelo musi masheleni ayo o wana nzwalelo wa dovha wa a dzhia wa dovha dovha hafhu wa vhuyedza dza banngani. Zwi ita uri masheleni ayo a vhe na nzulelo nnzhi vhukuma zwine zwa nga ita uri nga murahu ha tshifhinga nyana uḓi wane wo no vha na masheleni manzhi vhukuma.

Thaidzo dze ndavha nadzo musi ndi tshi khou shumisa tshipatshi tsha themamveledziso tsho fhaṱwaho kha founu ndi tshedza uri mavemu manzhi a ya kona u swikelela masheleni au nga kha inthanethe vha nga kona u ita uri u ḓi wane u khou puṱedza fhethu hu ne wa ḓo wana masheleni awu oṱhe o no sokou ngalangala.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou vala account ya u vhulunga tshelede nga ṅwambo wa mbadelo nnzhi vhukuma ṅwedzi nga ṅwedzi vho vha vha tshi kone u dzhia masheleni a si na vhukono vha tshi ri ndi dzi tshadzhi dza bannga yeneyo zwe zwa ita uri ndi ḓi wane ndi tshi khou vala akhaunthu yeneyo sa izwi ndo vha ndi tshi khou balelwa u swikelela dzimbadelo dzedzo.

Mbudzisa ya u thoma ine wa tea u vhudzisa musi u tshi kho yo vula akhaunthu ya u vhulunga tshelede ndi a uri nga ṅwedzi nga ṅwedzi vha dzhia tshelede nngafhani hu itela uri u kone u vhona arali u tshi ḓo swikelela masheleni haneyo ane vha ḓo a ṱoḓa ṅwedzi nga ṅwedzi.

Ndi na vhufulufheli hoṱhe kha puḽatifomo dza ṱhingothendeleki musi ndi tshi shuma na na mbadelo dza tshumelo dza ndeme, puḽatifomo edzo dzo tsireledzea vhukuma fhedzi u fanela u to vha, u to ṱhogomela uri u sa ḓi wane u khou puṱedza zwine wa nga ita uri mavemu a u wane a kone u homboka masheleni au oṱhe.

Tshumelo ya vharengisi ndi ya ndeme vhukuma musi ndi tshi khetha khamphani ya thuso ya zwa ngalafho sa izwi arali vhashumi vha na tshumelo ya vhuḓi zwi ḓo ita uri ndi kone u ṱavhanya u wana dzilafho nga musi une nda nga ḓi wana ndi si kho ḓi pfha zwavhuḓi.

Hai, nṋe kana vhathu vhane nda vha ḓivha a vha na khaedu musi ri tshi badela mbadelo dza university nga tshelede ya luṱingothendeleki.

Musi ni tshi vala akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho bannga nnzhi zwine zwa ita zwone ndi zwa uri dzi a toḓa masheleni o imaho ngauri uri ni a badele musi ni saathu vala account yeneyo hone.

Ndi zwa ndeme u vhala milayo na nyimele dza mbadelo dza bannga hu itela uri musi tshifhinga tshine na vha ni tshi khou ṱoḓa u dzhia liga ḽa ndeme ni sa tou mangala bannga i tshi vhoni toḓa masheleni o imaho ngauri, zwi dovha hafhu zwa thusa uri ni kone u vhona arali ni tshi nga swikelela masheleni ane bannga iṅwe na iṅwe ya a ṱoḓa nga ṅwedzi nga ṅwedzi uri arali ni sakha koni u swikelela masheleni haneyo ni kone u litsha u vula account kha bannga yeneyo.

Tshelede ya luṱingothendeleki i shumiswa nga matshudeni vhane vha vha kulea na hayani musi nga tshifhinga tsha u badela tshikolo tshi tshi swika ngauri matshudeni vhane vha vha kule na hayani vha nga si to thoma vha to ṋamela vhaya mahayani avho u itela u dzhia masheleni a u badela zwikolo sa izwi zwi tshi ḓo vha zwi tshi kho tambisa masheleni. Luṱingothendeleki vhu leludza mafhungo o badela zwikolo ngauri vhabebi vhavho vha to vha rumela masheleni ayo nga ṱhingothendeleki uri vha kone u badela zwikolo zwavho zwenezwo.

Ee, ndi vhona unga dibosithi yo dzudzanywaho ndi yone nḓila yo tsireledzeaho u itela zwibika zwihulwane zwine zwa nga u renga goloi kana u u renga nnḓu sa izwi masheleni a tshi ḓo vha o vhulungeya banngani lune zwa ḓo ita uri tshipikwa tshanu ni ṱavhanye ni tshi swikelele.

Mobile mani i thusa vhathu u langa masheleni avho ngauri musi hu na zwifhinga zwine vha vha vha khou toḓa masheleni lu lwa shishi vha ya kona u bvisa masheleni aṋeo vha a shumisa vha songo thoma vha ya banngani vho to shumisa mobile mani.

Ndi u thusa miraḓo ya miṱa miraḓo ya muṱa ine a i ḓikoni sa vhana i nga vha thusa u vha dzhenisa zwikolo u swika musi vha tshiyo u fhedza na miraḓo ya muṱa ine a vha to shuma zwavhuḓi i nga thusa u vha sapota uri vha kone u wana masheleni a u nga wana ṱhoḓea dza vho ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Tshithu tshine ndo vha ndi sa khou tshi pfhesesa musi ndi tshi khou vula akhaunthu ya bannga ndi tsha uri vho vha vha khou ṱoḓa magunwe zwe nda pfha ndi sa khou zwi pfesesa fhedzi nga murahu ha musi ndo vhudzisa vho ḓo nṱalutshedza uri magunwe aya a ḓo thusa u tsireledza tshelede yanga hu itela uri mavemu vha sa kone u i swikelela.

Zwithu zwavhuḓi zwine zwa nga itea arali na badela ḽounu nga u ṱavhanya vhukuma ndi zwa uri ni nga si vhe na nzwalelo nnzhisa dzine dza ḓo ni balela ni ḓo bvisa tshelede yeneyo ha savhe na nzwalelo dza nga nṱha dzine bannga ya ḓo nifha dzone.

Akhaunthu ya bannga ndi zwine bannga ya ni vulela hu itela uri ni kone u vhulunga masheleni aṋu.

Zwine bannga ya nga ita u itela uri u vula account zwi leluwese ndi zwa uri vha nga ita uri vhathu vha kone u vula akhaunthu ya banngani nga founu vha tshi kho shumisa internet.

Arali bannga i tshi khou tenda ndi tshi koloda ḽounu ine nda nga i badela kha miṅwaha miṱanu ndi nga pfha zwi zwithu zwa nṱhesa vhunga ndi tshi ḓo vha na tshifhinga tshinzhi tsha u humisela masheleni aṋeo kha bannga.

Tshine nda nga ṱoḓa vha tshi bvisela khagala vhukuma ndi tsha nzwalelo uri ndi kone u ḓivha uri arali tshifhinga tsho lapfesa na nzwalelo i ḓo i ḓo tou ṋaṋa u hula na kana hani hani.

Nyeletshedzo ine nda nga i ṋea khonani yanga i tshi khou hadzima tshelede ndi ya uri u badela nga tshifhinga tshipfhufhi zwi ita uri hu sa vhe na nzwalelo nnzhi fhedzi u badela lwa tshifhinga tshilapfhu zwi ita uri u vhe na nzwalelo nnzhi.

Ndi zwa uri u shumisa mobile mani zwi a takadza vhunga arali u tshi kho ṱoḓa u shumisa tshelede yau lwa shishi u tshi nga kona u i swikelela u songo thoma wa ya banngani sa musi u tshi kho ṱoḓa u renga muḓagasi arali muḓagasi wo fhela hayani u ya kona u shumisa mobile mani u renga muḓagasi wonowo.

Zwine nda nga vhulunga arali founu yanga i wallet ndi u vhulunga ṋomboro dza muḓagasi hu itela uri ndi kone u renga muḓagasi zwo leluwa nda dovha hafhu nda vhulunga ṋomboro dza vhathu dza bannga hu itela uri ndi kone u vha u vha sendela masheleni avho zwo leluwa.

Ndi nga humbula uri arali havha na tshithu tshine tsha nga itea kha nṋe muṱa wanga u ḓo sala wo tsireledzea nga kha masheleni lune vha ḓo kona u sala vha tshi khou isa vhutshilo phanḓa.

Zwine nda nga vhudzisa ndi zwa uri ndi fanela u badela tshelede iyo murahu nga murahu ha tshifhinga tshingafhani.

Zwine nda nga mu eletshedza zwone ndi zwa uri vhutshilo a vhu ngo leluwa na zwa uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea kha muthu zwi sa sedzi miṅwaha ndi vhona hu zwa khwiṋe uri a vhe na life insurance ngori a u ḓivhi uri zwine zwa ḓo bvelela matshelo ndi zwifhio.

Ndi nga mu vhudza uri zwa mobile money ndi zwone zwo tsireledzesaho sa izwi u tshi kona u vhona masheleni awu. U a kona u vhona uri tshelede iṅwe na iṅwe yo bvaho yobva i tshi ya ngafhi u fhirisa musi tshelede i banngani lune a u ḓivhi uri tshelede iṅwe i khou dzhiiwa i khou ya gai a u ḓivhi uri hu kho itea ni kha tshelede yau fhedzi nga mobile mani u wa kona u vhona zwoṱhe zwine zwa kho itea wa dovha hafhu wa kona u vhona tshelede yau wa kona u i vhulunga arali i songo vhulungea zwavhuḓi.

Zwine nda nga ita ndi zwa uri ndi ḓo renga nnḓu ine ya ḓo vha na mbuyelo nnzhi u itela uri masheleni anga e nda renga ngao murahu kana enda koloda one banngani ndi kone u a lifha nga u ṱavhanya.

Arali no hadzima tshelede ndi zwa ndeme u ḓivha uri ni ḓo fhedza u i badela lini ngauri musi ni tshi khou ḓivha uri ni ḓo fhedza u i badela lini ni a kona u vhona arali ni tshi ḓo zwikona kana arali zwi tshi ḓo ni balela.

Mbudziso ine nda nga i vhudzisa ndi ya nzwalelo ndi nga vhudzisa nga nzwalelo na nga uri arali ndi tshi khou i badela lwa miṅwaha minzhi nzwalelo yanga i ḓo ya nṱha na u fhirisa musi musi ndi tshi khou i badela lwa tshifhinga tshiṱuku.

Zwine nda nga mu vhudza khonani yanga ndi zwa uri life cover i thusa muṱa nga tshifhinga tshine wa vha u khou ṱoḓesa ngatsho thuso zwine zwa vha zwa vhuṱhogwa u dovha hafhu wa thusa u ṱhogomela muṱa arali iwe u si tsheho.